Go tshameka metshameko e mengwe ya metshameko e kgona go dira gore o nne le matla o dule o le mafolofolo.

Go dirile dilo di nne botlhofo ka go kgona go lebelela, go shebelela metshameko mo megaleng.

Metshameko ya rugby le o ne le metshameko ya go sapa, le motshameko wa go taboga.

Thekenoloji 'tsatsi e kgona go fetola dilo tse di ntsi, le tse ntsi di fetogile.

Se dira mo letsatsing go kgona go tshameka ka mogala wa gago le ikentsha bodutu.

O tshwanela le go nna le data go nne le di App tse o kgonang go tsenya metshameko e o e ratang.

mogala o matheka o senyegile ga feleletsa o madi a mantsi.

Ga o tshameka metshameko ya mo inthanete, o tlhoka data.

Data ya bosigo e botoka go feta ya mo tshegare ene bosigo batho ba le bantsi ba robetse, so o kgona go dira dilo tse dingwe tse o di batlang.

Metshameko ya intanete ne e seo bogologolo, mme e tokafatsa maphelo a rona ka gore kgona gore re kgone go ikentsha bodutu ka metshameko ya mo inthanete.

Metshameko ya mo inthaneteng o tshwanetse go tshameka ka kelotlhoko, ka nako e nngwe o kgona go nna le dikgwetlho nyana ka tsa ditšhelete e le ka lebaka la metshameko ya mo inthanete.

Rona mo motsesetoropong matshelo a rona a botlhofo, ka gonne re kgona go nna le tetla ya gore re ka berekisa Wi-Fi mme ko magaeng ga ba na tšhono eo.

Nka bopa metshameko ya bana gaming e leng gore e kgona go ntsha bana mo seterateng ba dule ba bolokegile.

Batho ba ba tshamekang atleletiki ba na le go nna le .

E le ruri batho ba ba tshamekang motshameko wa ba tshwanetse go dula ba itekanetse, le bone ba ba tshamekang ka namana ba tshwanetse go dula ba itekanetse.

Tshameka ka kgati le go lelekisana e dira gore bana ba dule ba na le matlhagatlhaga, ba bolokesegile go tshamekela kwa mebileng, e dira bana gore mmele ya bone e kgone go tsamaya sentle.

Metshameko e mengwe e dira bana gore ba tlogele go tshamekela mo straat-eng ba nne le polokesego e netefaditsweng.

Metshameko ya bana o kgona go itlhamela, gore e nne le bokgoni.

Metshameko ya tennis e batla batshameki ba le bararo, o mongwe a eme kwa letlhakoreng le lengwe, o mongwe a eme kwa letlhakoreng le lengwe, o mongwe a tlola tlola mo gare.

Ga gona palo e ritseng batshameki ba ba tshwarang kgwele ke ba babedi, mme ba bangwe ba ka nna ba tlola mo kgweleng eo.

Bana ba tshwanetse go tshameka ka molao wa bone, bagolo ba sa tshameka le bana ka gonne bana ba tla feleletsa ba ba nyaditse.

Batsadi ba tshwanetse go tshegetsa bana ba bone ga ba tsena la dikgaisano tseo, ba kgone go ntsha madi ha e le gore madi a tlhokega gore bana ba bone ba bolokege, batlogele go tshameka kwa mebileng.

Go ne go biniwa makgabe le marimba ba ka nako tsa kgale, mme go segompieno bana ba ha ba sa tlhole ba dira dilo tse.

Ke rata motshameko wa mmela, mme mmela go na le diblock-o tse e leng gore la di sega, le le babedi, ha le fetsa o mongwe le mongwe o shift-isa kgomo ya gage, ha kgomo gage e jele ya o mongwe, o win-eng o tsaya kgomo eo.

Motshameko wa go tlola kgati ke o ne o e leng gore o botoka thata mo motshamekong wa bana, ka gore o ira mmele wa bone o phele o le o bolokesegile.